Izinyathelo engingazithatha ukuze amabhasi akwazi ukufika ngesikhathi, ngingakhuluma namamenenja lawa aphethe amarenki amabhasi, siwazise ngesikhalazo sethu. Siwazise nangokubaleka kokugcina isikhathi.

Yebo, ngike ngaya kwelinye izwe ngebhasi. Eyi, kona kuyajabulisa ukuhamba kodwa-ke ukuhamba uye kwelinye izwe ngebhasi kuthatha isikhathi eside. Ngakho-ke, ugcina usukhathele kepha usuke uhleli. Ukweqa umngcele ngebhasi akusiyona yona into embi, ukuthi nje uma ngabe uzoyeqa umngcele, kunezinto okumele nidlule kuzo ukuze ku-check-we noma kubhekwe ezinye izinto. Kukhane ningena kwelinye izwe.

Angizizwa kahle ngenani lemigodi emigwaqeni yethu. Lokhu sekuba yinto ejwayeleke kakhulu ezindaweni eziningi lana eNingizimu Afrika. Lokhu kumoshela abantu izimoto kanti futhi kudala nezingozi emigwaqeni.

Yebo, mphathi werenki. Lesi gameko esenzekile asisiphathanga kahle njengabagibeli, loku kusiphathe kabi futhi sizinzwa singaphephile neze. Besicela uma ngabe kungaba khona indlela yokuxazulula izinkinga uma ngabe kunezinkinga erenki, kungaze kuqubuke udlame.

Yebo nogada, ngabe ikhona inkinga eyenzekalayo la esiteshini? Ngoba ngibona ukuthi izitimela azihambi ngesikhathi lezi ezuswehlwini. Ngabe kukhona okwenzekile singaziswa ngakhona singabagibeli? Ngoba ngabe siyaziswa singabagibeli ngoba sijahile ukuya emsebenzini.

Uma ngabe izitimela zingase zingasebenzi usuku lonke, lokhu kungabathinta kakhulu abagibeli bezitimela ngoba baphephela kuzo izitimela. Futhi izitimela azikhokhisi kakhulu, amanani ezitimela ayakwazi ukuthi akhokhe kahle. Lokhu kungabathinta kabi abagibeli.

Zinhle kakhulu izitimela ezithulwe nguPrasa. Lokhu kuyajabulisa ngoba izitimela zabo zisesimeni esisezingeni futhi ziphephile.

Into engiyibhekayo lapho ngikhetha inkampani yamabhasi ahamba amabanga amade, ngibheka ukuthi ngabe ibhasi leli li-clean, kushuthi lihlanzekile. Ngibheke ukuba likhona yini indawo yangasese, ngibheke ukuba ajwayele ukuhamba ngesikhathi, futhi abashayeli bakhona bashayela kahle yini.

Yebo, ngake ngahamba ngebhasi elafela endleleni. Inkinga kwakukuyilo ibhasi ngoba kwadingeka ukuthi silinde belilungise ibhasi ukuze sikwazi ukuqhubeka nohambo.

Ngincamela ukuhlala ngaphakathi nendawo etekisini. Angithandi ukuhlala ngaphambili kuyashisa, nangemuva futhi kuyisiminyaminya kufuthene. Kungcono ukuhlala ngaphakathi ngoba lokhu kungenza ngizizwe ngiphephile futhi kushaya kahle umoya.

Iy'nyathelo okumele zithathwe ukuze amathekisi aphephe futhi alungele abagibeli. Amaphoyisa kumele ajwayele ukuya emarenke futhi abheke izimoto ezithutha abantu ukuba zisezingeni yini elungele ukuthutha umphakathi.

Umbono wami ngokukhuphuka kwentengo yaphethiloli, akungiphathi kahle kakhulu. Uphethiloli uhlezi njalo unyuka, lokhu kusiphatha kabi njengabantu abashayelayo izimoto. Lokhu kungiphatha kabi ngoba umuntu njalo kumele awusebenzise uphethiloli ukuya nokubuya emsebenzini.

Angizizwa kahle kakhulu ngezindaba zemigodi yasemigwaqweni. Lokhu kwenza ukuthi ngibhalele abaphathi bemigwaqo yabaseNingizimu Afrika ukuze ngithole usizo, ngoba kade ngizama ukuthola usizo emiphakathini kepha singawutholi.

Ngabe ngithola ukuthi izikhwama zami azikho enqoleni ekubeni ngisuke nazo ohambweni lami ngiya eGoli sengifika ePaki Steshi. Izinyathelo engingazithatha ukuthi ngikhulume nabantu akade beshayela ebhasi, ukuze ngikhulume nabaphathi ehhovisi.

Uma ngabe nginohambo olude oluzohamba ngebhasi, ngikhetha ukuhamba ebusuku. Ngoba ebusuku akushisi kakhulu kanti emini kuyashisa. Ngithanda ukuthi ngihambe ebusuku ngoba kusuke kupholile futhi emgwaqeni kusuke kungagcwele kakhulu.

Uma ngingakhetha inkinga yokulungisa ephathelene nezitimela. Ngingakhetha ukuthi izitimela zingalokhu zigcwala kakhulu. Abantu babe nendawo yabo abakwazi ukuthi bayanethezeka futhi bahlala ngokukhulu ukuthula nokuphepha.

Angivumelani nokushiswa kwamasondo nezakhiwo uma kuteleka, ikakhulukazi iziteleka zamatekisi. Lolu dlame lolu lufundisa intsha esencane ukuthi yonke into ixazululwa ngodlame, ayikho into ixazululwa ngokuthula. Lokhu kubi kwisizukulwane esiseza emhlabeni.